Ndzi tiva tipulatifomo to hlalela eSports kumbe gaming timbirhi leti ku nga leswi va swi vitanaka Xbox na Play Station. Xbox na Play Station swi tirha ku hambana kambe swi tirha hi ku yelana, hikuva hinkwaswo swi tlanga eka TV swi tlhela swi tlangiwa hi leswi swi vitaniwaka ti joystick leswi vanhu va swi tirhisaka ku tlanga hi swona.

Loko u lava ku antswisa swikili swa wena eka mitlangu leyi phikizanaka ya le ka inthanete u fanele ku tshama u ri ku swi tlangeni kumbe ku swi landzelela, naswona leswi swi ta ku pfuna leswaku u dyondza swikili swintshwa u kota ku tiyimisela kumbe ku antswisa swikili swa wena eka mitlangu leyi, hikuva munhu loyi a tshamaka a ri karhi a dyondza kumbe ku antswisa i munhu loyi a humelelaka eka swi swa yena ku tlula munhu loyi a tlangaka loko a lava ku phikizana eka inthanete. Hikuva vanhu lava va phikizanaka eka inthanete i vanhu lava va tshamelaka ku tlanga minchumu leyiwani ya ti-game.

ESports yi nga tshuka yi va ntlangu lowukulu ku fana na mitlangu ya ndhavuko yo fana na bolo ya milenge kumbe ya mavoko, hikuva vana va masiku lawa kumbe vanhu lava va kulaka eminkarhini ya masiku lama kumbe ximanjhemanjhe va tinyiketela ngopfu eka eSports kumbe ku tlanga mitlangu leyi eka inthanete. Ku hambana na khale a ku tlangiwa mitlangu ya ndhavuko. Loko va vuya eswikolweni va tipfalela etindlwini va tlanga ti-game kumbe eSports eka inthanete leswi swi nga endla leswaku nhlayo ya vanhu lava tlangaka yi ya ehenhla.

Ndzi nga tlanga kumbe ku vitana vanhu lava va swi tsakelaka ku ta va ta hlalela loko ndzi ri karhi ndzi tlanga eka mitlangu ya inthanete, leswaku va ta kota ku va timbhoni ta mina leswaku a ni na vukanganyisi kumbexani ku rhobana eka mitlangu leyiwanini. Naswona ndzi nga ya eka swihaxamahungu ndzi ya kombisa leswaku ndzi tlangisa ku yini. Leswi swi nga pfuna leswaku ndzi basisa vito ra mina ndzi kombisa leswaku a ndzi na nandzu naswona swi nga pfuna vanhu vo tala etikweni kumbexana eka inthanete, leswaku va dyondza leswaku a ku na swo kanganyisa munhu o fanele a tiyimisela na ku tshama a ri karhi a purakitisa.

Vaendli va mitlangu va nga swi kota hi ku va va endla milawu eka mitlangu ya vona va kota ku ku sivela leswaku mitlangu ya vona ku nga yi nga tirhisiwi hi tindlela to biha leti ti nga onhaka vito kumbexana mitlangu ya vona. Leswiwanini swi ta kota leswaku vanhu hinkwavo va tiva leswi va faneleke va swi endla na leswi va faneleke va nga swi endli eka mitlangu leyi, leswaku mitlangu hinkwayo yi nga vi na ku kanganyisana kumbe ku onhaka.

Ku hundzula ntirho wa vuhungaso leswaku wu va bindzu i mihleketo ya kahle swinene eka ikhonomi ya namuntlha, hikuva leswi swi nga pfuna leswaku u endla vuhungasi bya wena u ri karhi u endla mali kumbexani ku hanya. Swi nga leswi u nga vitana vanhu va vona kumbexani ku hlalela hi mali loko u ri karhi u endla vuhungasi bya wena. Kumbexana u ya eka inthanete, masiku lawa ku na leswi hi swi vulaka leswaku i ti-streaming platforms vanhu va endla vuhungasi bya vona va ri karhi va voniwa hi vanhu leswi swi va nghenisela mali swinene.

Ku tinyiketela na ku tshama u ri karhi u tiyisisa leswaku u endla ntirho wa wena hi masiku hinkwawo ni hi minkarhi leyi u nga wu veka leswaku hi nkarhi lowu u ta va u ri karhi u endla mitirho. Munhu loyi a ti yimiselaka eka ntirho wa yena swi ta endla leswaku ntirho lowu na ku endla mali ka yena swi tshama swi famba swi ri karhi hi nkarhi wun'we.

Inthanete a yi na vuhlayiseki byo helela masiku lawa naswona swi na makhombo yo tala lawa vanhu va nga hlanganaka na wona loko va ri karhi va tirhisa inthanete ku va va tlanga mitlangu eka inthanete masiku lawa loko hi langusile vanhu vo tala va swi kota ku yivela vanhu hi ku tirhisa inthanete.

Ina ndzi nga pfumela leswaku n'wana wa mina a hlangana ni vatlangikuloni lava a va tivaka ntsena eka inthanete hikuva a hi minkarhi hinkwayo leyi vanhu va nga ta tshama va hlangana va tlanga swin'we kambe inthanete ya pfuna leswaku munhu un'wana na un'wana a tlanga mitlangu leyi a yi lavaka eka inthanete ni vanghana va yena kumbexana vanhu lava a va tivaka va kota ku hungasa mara va nga ri endhawini yin'we inthanete ya pfuna leswaku hi kota ku tlanga hi tlhela hi va ni mimphikizano kambe wun'wana a ri ematikweni mambe kumbexani etindhawini ta le kule hi nga ri endhawini yin'we leswi swa pfuna leswaku vana va kota ku tshama ekaya kambe va ri karhi va hungasa.

N'wana wa mina ndzi nga n'wu tsundzuxa leswaku a ti languselela naswona a nga vekeli kumbexana ku tsalatsala timhaka ta yena leti ti nga ta vuyena kumbexana ku tsala swo fana na ti-ID number eka ti-website to ka ti nga tshembekanga naswona loko a ri karhi a tirhisa inthanete ku endla minchumu yin'wana na yin'wana leyi a nga ta va a ri karhi a yi endla ndzi nga n'wi kombisa leswaku eka ti-website tin'wana a nga pfala khamera ya yena leswaku vanhu kumbexani lava va yivaka kumbexani ku kota ku vona vanhu loko va ri karhi va tirhisa inthanete va nga koti ku n'wi vona kumbexana.

Ku tshamelela computer kumbexani foni a hi leswi swi baseke kumbexana swi nga kahle eka rihanyo ra munhu. Munhu u fanele ku va na limit kumbexana mpimelo kumbe mpimo eka nkarhi wa yena wa ku tshamelela khompyuta loko u tshama u tlanga eka khompyuta kumbexana riqingho ra wena siku hinkwaro masiku hinkwawo lembe hinkwaro leswi swi hunguta rihanyo ra wena kumbexani rihanyo ra mahlo ma wena leswi swi nga ri ku kahle naswona matirhiselo ngopfu ya tikhompyuta kumbexana riqingho ya dlaya mihleketo kumbexana ku vangela mpandzo wa nhloko leswi a swi fanelanga u tirhisa tikhompyuta kumbexana riqingho ra wena nkarhi lowo leha esikwini.

Khale vakokwana a va rhandza ku garingela vatukulu switori swa khale leswi a swi endliwa ngopfu hi minkarhi ya loko ku ri karhi ku orhiwa ndzilo navusiku mintolovelo leyi a ya ha ri kona masiku lama vana lava kulaka masiku lama i vana va ku kula hi thekinoloji a va ha ri na nkarhi wa ku orha mindzilo naswona masiku lama swa tika ku kuma endhawini kumbexani emutini ku ri karhi ku orhiwa ndzilo naswona mimiti yo tala masiku lama a ya ha ri na vakokwana vanhu loko va sungula ku tirha va teka vana va vona va va rhurhisa va va yisa etindhawini leti va nga ta kota ku fikelela swilo swa masiku lawa mintolovelo leyi ya khale ya ku tsakisa ya ku va vakokwana va garingela vatukulu a ya ha ri kona yi file.

Khale vana loko va tlanga a va yimbelela tinsimu leti va dyondzisiweke tona hi vatswari kumbexana vakokwana wa vona tinsimu leti a ti tsakisa swinene naswona a ti pfuna ematikweni kumbexana eka vana emakaya hikuva a ti ri na dyondzo ya nhlonipho masiku lama vana a va ha endli swilo swa muxaka lowuwanini hikuva vana van'wana na van'wana a va huwhi ehandle kumbexana emapatwini hi ku yimbelela kambe kumbexana ku tshama na vakokwana wa vona kumbexana vatswari va vona vana va masiku lama va ti rhandzela tifoni kumbexana tikhompyuta ta vona va ti tlangela ti-game kumbexana mitlangu eka inthanete va ha ri hava nkarhi wa ku va va tshama na lavakulu va dzumba na .